Bagodi ba tlhoka tlhokomelo ya mmele, maikutlo le botshelo mme puso e tshwanetse go ba tlamela ka ditlhare le lefelo.

Bagodi go botoka ba tlhokomelwa ke ba lelapa ka gonne ba ba itseng ba tlile go bona tlhokomelo le lerato mme ga e le gore go tlhokega dingaka, go botlhokwa gore ba bone dingaka 'tsatsi le letsatsi.

Tse di tlwaelegileng tse batho ba di lebetseng mo setsong le go tlhokomela bagodi, ba lebetse gore batho bagodi ba tlhokomelwa ke bana ba bone le ditlogolwana ba lebetse le gore bagodi ke molelo wa lelapa, ba lebetse le gore bagodi ba tlamehile ba dule mo matlong a bone gore go ya le gore until ba tlhokagala.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo ebile di re ruta gore bagodi ke karolo e botlhokwa mo lelapeng le mo setšhabeng mme e bopa maikutlo a gore go tlhoka la bagodi e re ruta gore go tlhokomela bagodi ke tiro e thata e amang seriti sa lelapa.

Ke nagana gore ya batsofe e tshimolele ko lelapeng ka gore ko lelapeng batsofe ba ka gore bothito le lerato mme le tlhompo mme setšhaba sone se thusa ka go ithaopa le go thusa ka bodumedi le go thusa ka go akaretsa.

Mo tikologong ya me ditirelo tse di tlamelwang bagodi ke madi a bagodi ditirelo tsa boitekanelo, ditirelo tsa loago.

Bagodi ba dula mo mafelong a a tshwanetseng ka seemo sa bone go na le old age home ko ba dulang teng go be go na le nursing home, mafelo a e leng gore ba thusiwa ke bo di-nurse le dingaka, e be nna mafelo a a tshwanang le community center gore bana ba bonang tlhokomelo motshegare mme bosigo ba boela gape.

Tlhokomelo ya puso ya gone jaanong e na le seabe ka gonne ba leka go bona gore batsofe ba na le tlhokomelo, ba bona gore batsofe ba na le tlhokomelo ya boiketlo mme go netefatsa gore ba tlhokomelwa ka go nna le madi.

Pension-e ya thuso e botlhokwa mo tlhokomelong ya batsofe ka gonne ke tshimologo ya madi a tshwarang fa ba sena tiro.

O amogela pension-e ya puso motho tshwanetse a nne moagi wa Aforika Borwa tlamehile a nne le dingwaga tse e leng ka sixty to sixty-five mme a seke a nna le letseno le le kwa godimo.

Ya puso ya go tlhokomela batsofe e fokotsa kgatelelo ya madi mo lelapeng, e ka thusa ka go dira dijo, ka go reka dijo diaparo mme e thusa le batlhokomedi gore ba itse gore ga ba tlhokomela batsofe ba ka nna ba ba rekela maungo le merogo le dijo tse dingwe e busa le boipuso mo lapeng.

Mo pusong ya rona bagolo ba tshimolola go amogela pension ka dingwaga di le sixty go tloga ka dingwaga di le sixty-five mme lebaka e le gore ga ba tlhole ba le mo seemong sa gore ba ka bereka gore ba kry-e letseno, lebaka la bobedi ke gore ga ba kgone le go itlhokomela ke lone lebaka leo.

Ka dinako tse dingwe batsofe ba ba palelwang ke go fitlhelela dipetlele tsa magae ke gobane nako e nngwe madi ga ayo kgotsa madi ga a lekane nako nngwe o ka fitlhela ko magaeng a mannyane pele dipalangwa di le dinnyane so ke nagana gore go nne le ma-nurse ba ba latela batsofe ko matlong a bone ba ba neye melemo, ba check-e gore seemo sa bone se jang sa mmele.

Re tla hira batho ko tleliniking ba e leng gore ba ba latela ba naya melemo e e tshwanetseng gore ba seka ya ko tleliniking ba ya go fola le go sokola go kry-a melemo ya bone.

Mo ke dulang teng re kry a ditlamelo tsa pholo ka potlako ka gonne dipalamo di teng le gore re na le batho ba NGO ba ba thusang batsofe le batho ba ba sa kgoneng go fitlhelela go ya ko bookelong.

Go botlhokwa go botlhokwa gore ditleliniki tse di tsamayang puso di fitlhe ko mekhukhung ka gore batho ga go kgathalasege lefelo ke lefe motho mongwe le mongwe go tswa gore seemo sa gagwe se ntse jang ba tlhoka go itshoka so go botlhokwa gore di fitlhe ko lefelong lengwe le lengwe le le lengwe.

Ke malwetse a mmele a go tshwana le tlhogo, letshololo le ya madi e e leng gore ga o tsena ko tleliniking dipilisi tsa teng ga di tlhokege.

Ka gore ditleliniki di nne dinnye ke gore ke ditshenyegelo mme ke palo ya batho le palo ya babereki mo ditleniking.

Balwetsi ba tlamehile ba nne le kitso ba le ba boiteko mme ga ba sa kry-e melemo ya bone ba ka tshwanela gore ba ye kwa ditleniking or-re dipetlele tse di tona go fitlhelela mmeleng.